Ngacoca nomngani wami ebekufanele akhethe phakathi kokusebenzisa uhlelo lokusebenza lokuxhumana noma ukushayela. Waphakamisa uhlelo lokusebenza wathi, kukhulu futhi kulula ukuhlola izincazelo noma amafayela, kodwa-ke, ukhathazekile ngezikhathi zokuphendula. Lokhu kufundisa ukuthi indlela yokuxhumana kuncika ezintweni ezihlukile, njengokuphendula okusheshayo noma izidingo zomsebenzi. Ngihlola njalo izinketho ezingcono ukuze ngihloniphe isikhathi sabanye.

Kwifestivali yomculo, umkhathi onothando futhi ujabulisa izingoma zidlala zibhakabhaka, izigubhu zibhakabhaka, futhi izithombe zikhanyisa izinkanyezi ezicwebezelayo. Kukhona abaculi abavele ezehlukene zomculo, kusukela kumculo we-pop, rap, i-jazz nezinkanyezi zomculo wendabuko. Amakhosathi avuleke kube nezicolo, ukuze abaveli kuze bafundise tundu zokuhlala.

Uma ngisola ngokuphromotha okuxukethwe okungelona iqiniso, ngizophendula ngokucacisa ngokukhombisa ubufakazi bokuthi lokhu engishilo okusukselwa ulwazi olutholakale ngaleso sikhathi. Ngicolise uma kukhona okuduke noma okucacile, bese ngilungise okucukethwe kwami, ukuze kube sobala. Ngizofunda kulokhu ukuze ngiciniseke ukuthi ngihlole kahle yonke imikhicizo noma ulwazi engiliphromothayo. Ngizobeka izinto obala, ukukhuluma nenhlangano ehlanganyele nazo ukubalulekile. Ngizogcina ukwethembeka kubalandeli bami ngaso sonke isikhathi.

Yebo, ngingakwazi ukwabelana ngendaba engiyaziyo. Umngani wami waba yisisulu sokuxatshazwa ngomlomo ezinkundleni zokuxhumana ngesikhathi ephawula ngesihloko esithinta umphakathi. Waphendulwa kabi, abanye bamhlasela ngokumhlambalaza nokumenza inhlekisa. Wathatha isincumo sokubika lokhu eningizumu yenkundla, wabe esenza ikhefu ezinkundleni ukuvikela impilo yakhe. Wagxugxuzela abanye ukuba babike futhi, baphakamise amazwi abo. Umphumela wabo omuhle wakwazi ukusimama futhi waba yisibonelo kwabanye.

Ukwethulwa kwe-smartphone yokucala kwagucula kakhulu imboni yokwezokuchumana nangomakhalekhukhwini. Kwakwenza kube lula ukuthi abantu baxhumane nganoma yisiphi isikhathi, noma kuphi, ngama-ephu afana ne-WhatsApp, Facebook ne-Twitter. Abathengi bacala ukusebenzisa amafoni abo, hhayi nje ukushaya izincingo, kodwa nokufunda izindaba, ukuthenga nokuxhumana nabangani. Lokhu kwandisa ukusetshenziswa kwe-inthanethi kakhulu, kwavula amathuba amasha kwezokumaketha, kodwa kwaphinde kwadala izinselelo ezifana nokukhathazeka kwemfihlo.